U ya nga ha nṋe ndi vhona zwi khwine muvhuso u tshi ita dziṅwe dzi bada dza dzine dza tshimbila mabisi kana u engedze mabisi a ḓale nga vhudalo u itela uri musi muthu a khou ṱoḓa bisi a ṱavhanye a ḽi wane uri a kone u swika u ṱavhanya hune a khou tea u swika hone nga tshifhinga.

Ngauri mbadelo dza mabisi dzo gonya nṋe ndo ḓa na muhumbulo wa uri ndi khwine ndi tshi tou renga thikhithi ya ṅwedzi ine ya ḓo nthusa uri ndi songo ṱwa ndi tshi khou badela ḓuvha liṅwe na liṅwe ngauri ndi ḓo vha ndo khou shumisa masheleni manzhi o kalulaho, nda ḓo balelwa na u vhea maṅwe masheleni, nda balelwa u ita zwiṅwe zwithu nga masheleni anga.

Nṋe u ya nga ha nṋe ndi vhona uri hu tea u vha na zwifhinga zwa mabisi uri hu na bisi ḽa tshifhingaḓe na ḽa tshifhingaḓe u itela uri u kone u wana bisi uri nahone u songo khantseliwa kana u songo swika wo lenga hune wa tea u ya hone. Na zwa siṱiraiki zwi a ita uri u wane mabisi a tshi khou lenga ngauri vhaṅwe vhareili vha vha vha khou ṱerekela uri a vho ngo hola kana vha khou lenga u fhiwa ya muholo. Ndi vhona uri sa vhathu hafhanoni kha lushaka kha ri farane ri tshilisane uri roṱhe ri ḓo kona u wana tshumelo yavhuḓi.

Mabisi u ya wana dzi badani khulwane hanengei basiṱopo, mabisi a ima hanengei.

Ndi nga amba na vho ḓiraiva nda vha ṱalutshedza tshiimo tshine nda vha khatsho, nda vha humbela uri ndi nga kona u ṋamela naa, ndi ḓo foinela muthu ane a vha hayani a ḓisa tshelede badani hanengei basiṱopo arali vha hana ndo vha ndi tshi nga ya dzi thekhisini hanengei nda dovha hafhu nda humbela vho ḓiraiva uri ndi nga kona u ṋamela naa, vha ḓo wana tshelede yavho musi ndi tshi tsa.

Musi hu na zwiṱereke zwe mabisi zwi u kwama nga mannḓa ngauri u ḓo wana wo lavhelela uri wo dzula wo vhekanya masheleni ane o linganelaho bisi nga ngeno u tshi humbula uri u khou tea u ya dzi thekhisini ngauri thekhisi dzone dzi a ḓura, mitengo ya hone a i fani. U ya wana u khou fhedzisela u khou yo wana zwikolodo huṅwe uri u kone u yo swika hanengei mushumoni.

Nṋe ndi vhona zwi songo fanela uri vhaaluwa vha wane luhafhulelo musi vha tshi khou shumisa mabisi ngauri na one mabisi a ya ṱhogwa dzi piṱirolo uri a kone u tshimbila, a ya ṱhoga uri mathaila a vhe obombiwa honeha hu na mureili. Mureili na ane o tou tholiwa, u tea u hola masheleni awe musi vha tshi badela hafhaḽa bisini mureili u isa kha vhaṋe vha mabisi ngauri ayo mabisi a vha a si awe.

Nṋe kha nṋe a zwithu itea mureili wa bisi u mpfhara zwavhuḓi tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe musi ndi tshi khou shumisa bisi, ha thu vhuya a mpfara zwi si zwavhuḓi lini.

U ya nga ha nṋe ndi nga vhudza mureili fhethu hune ndi khou yo u tsa hone, nga hezwo ndi ḓo kona u ḓivha uri ndo namela bisi yone naa kana i si yone.

Musi nṋe ndi tshi thoma u shumisa bisi u ya mushumoni ndo vha ndi sa zwi ḓivhi uri bisi a ḽi ḓuri na luthihi, ndo vha ndi ndi sa zwi ḓivhi uri ḽi a gidima, nṋe ndo ḓiwana ndo ṱavhanya nda swika mushumoni hu tshe na tshifhinga ndi songo vhuya nda lenga lini.

U ya kha mureili wa bisi wa ya wa vhudzisa kana wa ya kha vhathu vho no rengisa dzithikhithi dza mabisi hu na ḓuvha ḽine vho vhetshelwa ḽone uri vha kone u rengisa idzo thikhithi kana wa ya hanengei arali u tshi ḓivha uri mabisi one a wanalafhi.

Muthu ene muṋe a nga shumisa tshelede, a tou badela kana a tou ya hune ha rengisiwa dzithikhithi. Vharengisi vha dzithikhithi dza mabasi vha ya vha na ḓuvha ḽine vha ḓa ngaḽo hanengei dzi ḓoroboni vha tshi khou dzi rengisa u itela kha vhathu vhane vha khou dzi ṱhoga u ngaho na dzi khadi dzedzi kana wa ya hanengei hune mabisi a wanala hone wa ya wa ita ma khadi yau.

Nṋe ndo vha na tshipirioni tshavhuḓi musi ndo ṋamela eḽo bisi nga uri hoyu mureili wa hone u reila zwavhuḓi ha reili a tshi nga o ṅwa kana halwa, i ya gidima wa ṱavhanya hune wa swika hone, oyo mureili u a fara vhaṋameli zwavhuḓi hone u lingana.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwi khwine uri hu tshi bvisiwa mulayo uri arali ha wanala ho itea tshithu kha muthu ane a vha a khou tshimbila nga milenzhe kana a tshi khou reila baisigira musi a tshi khou ya mushumoni kana tshikoloni u ḓo fariwa, u ḓo dzhena thumbuni ya lukhohe nahone zwi nga dovha zwa thusedza arali ha itiwa dzi bada dza vhathu vhane vha tshimbila nga milenzhe kana u reila dzi baisigira, dza kulumagiwa zwavhuḓi, ha ntshiwa na maḓaka, ha vha na tshedza u itela musi muthu ara kana a khou ṱangana na khombo a kone u vhonala zwavhuḓi, a kone u ṱavhanya u wana thuso kha vhaṅwe vhadzulapo.

Ndi dza ndeme vhukuma ngauri zwi thusa na vhathu vhane a vha na mimoḓoro kana a vha na masheleni o ri vha yo ṋamela mabisi kana na dzi thekhisi, vha ya kona u swika u ṱavhanya ngei ḓoroboni vha tshi khou shumisa baisigira yavho ndi ya ndeme basigira.

Hai, nṋe a thi ḓaḓiswi nga mavhone a badani ngauri ndi a ḓivha uri ndi ḽifhio ḽivhone ḽine ḽa shuma u itela uri muthu a pfhuke kana ḽine ḽa shuma u itela uri dzi goloi dzi fhire.

U ya nga ha nṋe, ndi vhona hu khwiṋe hu tshi itwa maṅwe mabisi, uri a vhe a vhalaho uri vhaṋameli vha sa tambule. Zwi ḓo vha thusa uri vha ṱavhanye vha wane bisi, hune uri vha khou ya hone vha ṱavhanye u swika. Hu tea u vha uri, bisi iḽo ḽi ḓovha ḽi tshi ḓa nga tshifhinga ḓe, zwi ḓo vha thusa uri hune vha khou ya hone, vha ṱavhanye u swika.

U ya nga ha nṋe ndi vhona u nga zwithu zwi vhangaho migwalabo ya mabisi lunzhi lunzhi, ndi uri u ḓo wana vhareili vha si khou badeliwa nga tshifhinga, kana vha sa athu u badelwa. I zwo zwi kwama vhaṋameli vha ḓuvha na ḓuvha, nga uri vha ḓo kombetshedzea uri vha ye u shumisa dzi thekhisi, ende nga uri dzi thekhisi dzi vha dzi tshi khou ḓura nga maanḓa, zwi a vha thithisa kha masheleni a vho. Vha tshiya mabisini vha vha vho fhungudza, nga uri mabisi ha ḓuri.

Ee, ndo no vhuya nda kwamea vhukuma nga migwalabo ya mabisi, nga uri zwo ita uri ndi lenge mushumoni, ndi ye u gidimisana, ndi ṱavhanye ndi wane thekhisi. Nahone nda wana thekhisi, i tshi khou ḓurela nga maanḓa.

Musi u tshi khou shumisa thekhis, i nga awara dza mushumo, i a gidima nga maanḓa. A i lengi, hune wa khou ya hone, u wa ṱavhanya wa swika nga u ṱavhanya.

Zwiṱitshi zwa thekhisi zwi shela mulenzhe zwavhuḓi, nga uri zwiṱitshi zwa hone zwa thekhisi zwo ḓala. Sisiteme ya hone ya thekhisi dza bisi ṱhukhu, i vha i ya vhuḓi nga uri i ima fhethu hune muthu a vha a tshi khou vha a hone. Nahone i ya dovha ya tevhelela muthu, musi a tshi khou lenga u swika.

Musi wo ṋamela thekhisi kana u tshi khou yo ṋamela thekhisi, a u tei u vha na muhwalo muhulwane nga maanḓa. U tea u vha na muhwalo muṱuku. Nṋe ndi tshi ya u ṋamela thekhisi iyo, ndi na muhwalo muhulwane nyana, ndo to dzula nawo. Nda vhona uri uyo muhwalo wo vha u khwiṋe nga uri wo vha u kha bege ṱhukhu, nda dzula nawo zwavhuḓi.

Ndo no vhuya nda ri ndo ṋamela thekhisi, nda vha ndi na iṅwe nḓala khulu nga maanḓa. Nda ri ndi tshi khou ṱoḓa u ḽa, vho ḓiraiva vha hana nga uri vha ri, u ḓo itela mashika thekhisini. E ḽo ḓuvha nḓala yo rwa nga maanḓa, nahone ndo vha ndo neta heḽo ḓuvha nga maanḓa, nahone thekhisi ya hone yo vha yo ḓala, nga ngeno na u fhisa hu tshi khou fhisa.

Ndi vhona hu khwiṋe, uri hu tshi itwa na bus stop ya thekhisi, ha vha na thekhisi dzo ne dzo to ṅwaliwa u pfi edzi dzi ya kha vhupo vhufhio, eyi i ya kha vhupo vhufhio. Zwinga thusa uri kha vhaṋameli uri vha ṱavhanye u swika hune vha khou ya hone.

Musi u ḓoroboni, vhupo ha dzi ḓoroboni, thekhisi dza hone a dzi lengi na luthihi. Dzi a ṱavhanya nga maanḓa, u wa ṱavhanya hune wa swika hune wa khou ya hone. Dza vhupo ha mahayani, dzi a konḓa u wanala, u wa ima lwa tshifhinga tshilapfu, wo i lindela. Nahone i tshimbila i khou lidza bele, wa lenga u swika hune wa khou ya hone.

Tshiṅwe tshifhinga, u wana thekhisi dzi songo ḓala, kana wa wana uri vhathu vhane vha khou ṋamela dzi thekhisi, vha songo ḓala. Zwa ita uri thekhisi ya hone, i lenge u swika hune ya khou ya hone, na uri vhathu hune vha kho uya hone, vha lenge nga uri i vha i songo tou ḓala. I lindeliwa i tshi ḓala, nga muḓiraiva.

Ee, ho no vhuya huna hune nda khou tea u swika hone nga tshifhinga, nda kwamea nga maanḓa nga mugwalabo wa thekhisi. A fho fhethu ndo swika, ndo lenga.

Ndi ngauri musi u tshi khou yo u ṋamela tshiṋamelo tsha ṱireni u tea u vha u na swiri nga ngomu begeni ngauri hu ya vha na houḽa munukho une wa u ḓo nga u ya ṱanza kana wa pfha u tshi khou ṱoḓa u ṱanza nyana, u tea u shumisa haḽa makanda a maswiri wa a vhea ningoni.

Ndi vhona u nga zwithu zwa hone kana dzi thulusi dza hone uri iyo zwiṱitshi zwa ṱireini zwi lugisiwe zwi nga vha zwi tshi konḓa u wanala nahone na hedziḽa dzi tsimbi dza hone dzo khwaṱha nga maanḓa.

Ndi vhona u nga musi vho tou ṋea tshifhinga uri hetshi tshifhinga kana awara ifhio hu gidima ifhio ṱireni kana hu tshimbila ifhio, uri dzi kone u tshimbila nga u sielisana.

U ya nga ha nṋe ndi vhona hu khwiṋe hu tshi engedzwa zwiṅwe zwidimela zwa itiwa uri nga ngomu hu songo tsha ḓalesa vhathu kha zwidimela ngauri u ḓo wana vhaṅwe vho tou ima, izwo zwi ḓo thusa badi arali ha itiwa zwiṅwe zwidimela.

U vha hone ha havho vhathu vha u sedzana na dzithikhithi zwi a ṱoḓea ngauri u ḓo wana hu na vhaṅwe vhathu vhane vha sokou dzhena vha si na dzithikhithi kana vha fhedzisela vha songo badela nga ngeno vhaṅwe vha tshi khou badela.

Zwo leluwa nga maanḓa vhuponi ha hashu ngauri idzo dzi e-hailing dzi khou thusa kha vhathu vhane vha vha na mihwalo vhane vha to ṱoḓa u isiwa mahayani vha tsitsiwa getheni na musi hu tshi khou na dzi mvula dzi a kona u vha thusa avho vhathu.

Iyo mitengo yo fhambana nga maanḓa ngauri u ḓo wana vhudzulapo ha vhathu hune vha dzula hone ho fhambana kana u ḓo wana muṅwe muthu a tshi ya, u dzula tsini a tshi dzula tsini muṅwe a tshi dzula kule, wa wana mutengo wa hone u sa fani.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme ngauri ano maḓuvha Afrika Tshipembe ḽo ima nga milenzhe, u ḓo wana hu na vhathu vhane vha tshi khou dzhiaho vhathu, hanevha vhathu vha dzi Bolt kana vha dzi Uber u si tsha kona u swika hune wa khou ya hone wa wana wo no ngalangala, zwone ndi zwa ndeme.

Avho vhathu vha dzi thekhisi ndi vha ndi tshi khou vha pfhesesa nga uri u ḓo wana vha si tsha wana vhaṋameli, wa wana vha si tsha wana masheleni a uri na vhone vha kone u londota miṱa yavho ngauri vhathu vhanzhi vha ḓo vha vha tshi khou ṱoḓa dzi Bolt kana Uber uri dzi tou vha tsitsa getheni ya hayani.

U ya nga ha nṋe vhareili vha shumisa GPS hu itela uri vha songo xela hune vha khou isa hone vhaṋameli, vha dovha hafhu vha shumisa GPS uri vha kone u vhona uri vhaṋameli vha vha tshadzhe vhugai.

Ndi nga takalela mureili ane u wa ita a tshi amba ane u a ḓivha na hune a khou ya hone, u a ḓivha na fhethu ngauri u mureili ane u vha a sa ambi na luthihi zwone zwi a dina, wa wana u sa ḓivhi uri u khou isa gai o sokou fhumula.

Ndi nga foinela mureili wa Bolt ngauri musi ndi tshi odara uri ndi khou ṱoḓa Bolt hune nda vha hone uri i ngise hune nda khou ya hone i ya ntsha dzina, ya ntsha na namba founu dza ṱhingothendeleki.

Ee, nṋe ndi vhona zwo tea ngauri hu pfhi khasiṱama i a ḓoliwa ndi mapfhura ngauri u tea u ita zwine khasaṱama ya vha i tshi khou ṱoḓa zwone ngauri u ḓo wana na honoyo muṋameli a sa takaleli muzika na luthihi kana a na vhulwadze ha nḓevhe.

Hone vhareili vha dzi thekhisi ndi a vha pfhela nga uri u ḓo wana vhathu vhanzhi vha tshi khou yo ṋamela dzi Bolt na dzi Uber ngauri vha vha vha tshi khou ṱoḓa u u tsitsiwa getheni ya hayani nga ngeno dzi thekhisi vha ḓo wana vha sa tsha wana vhaṋameli na luthihi wa wana vha tshi khou balelwa u isa masheleni hayani.

Nga uri nga dzi wekende vhathu vhanzhi vha vha vha tshi khou ya minatini hanengei dzi phathini vha tshi khou pfha muzika ndi ngazwo u tshi gonya,